Nka kgothatsa mokgotsi hore na, a tsetelle tjhelete moo di-company-ing tse leng hore di-established, ho tshwana le bo dibanka, ho tshwana le bo dipetlele, ho tshwana le bo di-garage tsa di-petrol le mefuta e mengata ya di-business tse leng hore jwang e ya kgona hore o tsetele tjhelete ho yona e kgone ho hola. Mohlomong o ka nna wa etsa six months up to twelve months e leng hore tjhelete ya hao e ntse e ikeketsa fela, e ntse e ikeketsa fela. Ee nka mo kgothatsa haholo ka hono hobane yona tjhelete eno e we kentseng ka mono e tlo tswa entse le jwalo.

Road accident fund e bohlokwa haholo hobane ha re tsebe se ka hosane se re tshwareng, kajeno nkanne ka ba ka sebetsa ka hosane nkanne ka ba mahlalela ka dula hae. Empa haebane o sebetsa ebile o na le road accident fund moo o leng teng, o hantle haholo hobane wa tseba hore o insured, ebile le ha mosebetsi o ka fela ho ntsona le bonyanenyana ba tjhelete bo o ka bang wa bo thola.

Tjhehe, nthwena ya dibanka e re bakela bothata hobane tjhelete ya rona ha e qala e kena fela se ntse ba na le tjhelete e ba e tosang. Ha e qala fela e kena fela se ntse ba tosa tjhelete ya bona hore, tjhelete eno ya bona eno ke ba kolota jwang tjheleteng ya ka, ke sa etsa sekoloto ho bona le nna ha ke tsebe, ha o ka mpotsa le nna ha ke tsebe. Empa nthwena ya di-bank overdraft facility ke bona fela e le nonsense, e le nonsense.

Tjhe, ho ipuela nnete fela ha ke so ka ke be ka etsa jwalo, empa ho ya ka monahano wa ka, ke nahana di sebetsa ka di-currency exchange immidietly ha o qala hore o cross-a border-a, o tlameha hore na o buisane le banka ya hao hore na e kgone ho tjhentjhela currency ya from one country to another in that way o tla kgona ho sebedisa tjhelete ya hao leka kwa naheng e ngwe e le hore e se tjhentjhile currency ke nahana e sebetsa jwalo. Empa nnete fela ke hore nna ha ke so ka ke tswa ke tswella ka ntle dinaheng tse ding, ebile ke thola hore se ke tshwanetse hore ke tjhentjhe currency.

Hello, o bua le Jeffery monana, ne nka rata ho etsa tsebisiso ka mabapi le ho tjhentjha currency ya naha e ngwe, ho isa ho naheng e ngwe. Ne ke nka thabela ho tseba di-interest rate hore na di-charge-a jwang le di-charges tsa teng, le teng ke tlo dula nako e kana, ha nka dula nako e kana mono ke tla iphumana mohlomong ke charge-itswe bokae.

Oh right phapano ya dibanka pakeng tsa cheque le savings ke hore, savings account e na le di bank charges tse less ene ha e charge-uwe tjhelete eno ka mono ska ena ya cheque. So cheque yona ke tjhelete e leng hore, ke amount e ngata e kenang akhaonteng ya cheque account, ho fapaneng le savings account, because savings account ha re lebelle tjhelete e ngata ho yona but re lebella bonyane bo kenang mono re tsebang hore bo ya save-uwa.

Mme le ntate ha hona jwale mehleng ya hona jwale dintho se di batla di le bobebenyana. Ha o sa hlokahala hore tjhelete o be le yona ka letsohong e le ya pampiri, se re na le technology e leng hore e teng mona difounung tsa rona. Ho tjhong jwalo bank ya ka ke na le App ya yona, ke kgona hore ke iketsetse di-transaction tsohle tse ke di batlang ka nako yohle e ke e batlang, ntle le hore ke tsamaye ke ye bankeng nna ka sebele ke re na ke lo bua le motho a nthusang. Se ke kgona hore ke tobelletse, ke romelle tjhelete, ke iketsetse tsohle ka nako yohle e ke e batlang.

Ne nka thabela ho tseba mabapi le ho kadimisana tjhelete bankeng ena ya lona hore ho sebedisana jwang. Ke na le bana ba kenang sekolo, empa ha ke na tjhelete, ne nka thabela haholo ha ne nka nthusa ka bonyane hore na e kgone ho nthusa, empe ke itshetlehe nakonyana ho fihlela ke bona mono hore na ke na le tjhelete jwale, nka kgona hore ke ikemele ka maoto. Ne nka rata ho tseba hore tjhelete e tsamaisanang jwang, ho kadima tjhelete ho lona e kgutla e le bokae, ka mora nako e kae.

Se neng ke se ka se tjhentjha ka di-funeral cover ke di-lump sum tsena tsa bona le ditjhelete tse leng hore jwang di-over due, tjhelete tse sa patalwang tse leng hore di-lapse-itse. Nakong tse kgolo o ka thola hore account lapse-itse empa o no ntso o e patala hantle, empa ha o feta kgwedi e lenngwe fela o sa patala utlwe se ba o jwetsa hore o na le tjhelete e lapse-itseng, account ya hao e lapse-itse ka bokana, ha ne ba ka re thusa atleast ba refa six months e leng hore o jwang, ha ke sokola, ba tsebe hore motho enwa wa sokola, empa ntse ke le covered.